Meroho eo ke e jalang, le meroho e rekiswang dishopong ha e tshwane. Ka lebaka la boleng ba mobu oo meroho ena e jalletsweng ho ona. Meroho e rekiswang dishopong e jallwa mobung o nang le di-chemical. Mme meroho o nna ke o jalang, o jallwa mobung o senang di-chemical.

Eya hwa kgonahala hore batho ba ka dula ba sa sebedise lebese. Mme ba phela ka ho ja meroho le dithlahiswa tse ding tsa mobu.

Nka etsa diforo tseo metsi a lokelang hore a tsamaye ho tsona, tse potang ka thoko ho moo ke lemmeng dimela tsa ka teng. Mme ka jala le jwang ka thoko ho moo ke lemmeng dimela tsa ka teng. Hore metsi a tle a thijwa ke bojwang. Mme ho e bang a kena ka hare ho sebaka seo ke lemmeng ho sona, a fete ka diforo tseo ke tla be ke di entse, hore metsi a tsamaye teng.

A ka batla mmaraka o motle le ho rekisa ka kotloloho. Ho fapana le ho rekisa dijalo ka theko e tlase ho barekisi. A ka rekisa ka kotloloho ho bareki kapa di-restaurant, le dishopo tse kgolo tse rekisang dijo. A fumana phaello e ngata.

App ena eka thusa balimi ka ho rera le ho laola mesebetsi ya polasi ka nepo. E ka ba thusa ka ho ba fa ditebello tsa mobu le le boemo ba lehodimo. Ya ba fa alemanaka ya ho jala, dikeletso tsa manyolo le ditlhare. Ekaba le mmaraka wa internet hape moo ba ka rekisang dihlahiswa tsa bona teng.

Ke dumela hore batho bohle ekaba borapolasi ba kgethehileng. Ha fela ba ka fuwa monyetla le naha. Mme ba fuwa thuso ka thuto, ba fuwa disebediswa. Mme ba fuwa le tshehetso ya mmuso. Le teng motho a na le pono ya hore ka nnete e batla ho ba rapolasi. Ha hona se ka mo thibelang.

Cheese e theko e hodimo hobane e etswa ka lebese le lengata haholo. Mme tshebetso ya yona e nka nako e telele haholo ho kenyelletsa ho bidiswa le ho omisa. Hape ditjeho tsa diphahlo polokelo e batang, le thepa ya ho paka di eketsa theko ya yona.

Cheese e ba theko e hodimo hobane e etswa ka lebese le lengata haholo. Mme tshebetso ya yona e nka nako e telele ho kenyelletsa ho bidiswa le ho omisa ho yona.

Ho bohlokwa hore basebetsi ba phomole mafelong a beke hobane mmele, le monahano di hloka nako ya ho iketla le ho phomola. Mme ekare ha motho a sa phomole mafelong a beke. Mmele le monahano di a tepella. Mme sena se fokotsa tlhahiso mosebetsing.

Ee, ke nahana hore dihwai di lokela ho hlahisa dijalo tsena ka palo e ngata. Hobane di mamella komello. Ke dijo tse nang le dimatlafatse, ebile di rekiseha ha bonolo. Ha maemo a lehodimo a sa tsitsi, dijalo tse jwalo di fana ka tshireletso ya phepo le meputso e tsitsitseng. Hape di ka thusa ho fokotsa tahleho le ho ntlafatsa polokeho ya dijo.

Bo rapolasi ba ameha. Hobane ditjeho tsa ho lema, ho jala, ho nwesetsa, le ho tsamaisa dihlahiswa di nyoloha le tsona. Theko ya manyolo, peo, mafura, le metjhini, e eketseha e leng seo se fokotsang phahello ya bona. Sena se ba tlohela ba le kotsing ya ho se atlehe, kapa ho fokotsa tlhahiso.

Jwalo ka sehwai, nka bokella metsi a difefo ka ho aha matamo kapa .

Ha o batla hore ditholwana tsa hao di ske tsa senyeha. O lokela hore o di kotule ka nako e nepahetseng. O di boloke sebakeng se phodileng. Mme o di pake hantle. Kapa o ka wa di o ka di omisa .

Ditlhapi tsa tuna, di turu ka lebaka la boleng ba tsona bo phahameng. Le tshebetso ya tsona ya ho di boloka. Ee, ke ntse ke na le kgahleho ya ho di reka. Mme ke ntse ke tla di ja, ka lebaka la tshebetso ya tsona e bonolo ha se di le ka makotikoting.

Ke na le tsebonyana e se kae, ka puseletso ya lefatshe. Mme lefatshe le lokelang ho busetsa, ke lefatshe le nkuwe ka mahahapa.

E meng ya mehlala ke ho lema lettuce ka mabokoseng a mapolanka marulelong, bakeng sa ho iketsetsa salad. E meng hape ke hodisa rosemary le mint ka maboteng a nang le dipitsa. Bakeng sa monko le ho pheha.

Bothata bo boholo ba batjha, ke hore ba hohelwa haholo ke marangrang. Ba qeta nako e ngata ho ona, ho fapana le ho nka karolo mananeong a temo. Sena se etsa hore ba hlolohelwa ke menyetla ya nnete, e ka ba tswelang molemo bophelong.

Dijo tse senyehileng, ke molemo ho di sebedisa e le manyolo. Ka ho di boloka sebakeng sa compost. Hangata monga polasi ke ena a ikarabellang ho di lahleng. Kapa o kopa basebetsi ba temo ho etsa mosebetsi o ka tlhokomelo.

Batho ba kgale ba ne ba omisa nama e le mokgwa wa ho e boloka hore e seke ya senyeha. Mme hape ho omisa nama ho matlafatsa tatso ya nama.

Ho fetoha ha maemo a lehodimo ho tlisa dipula tse matla, kapa ho haella ha tsona. Ho senya tikoloho ka ho baka dikgohola le komello. Sena se lebisa ho senyeheng ha mobu, e leng soil erosion. Ho fokotsa tlhahiso ya dijalo. Mme balimi ba lahlehelwa haholo ke peo le manyolo.

Ke tla hlokomela mobu ka ho etsa manyolo a tlhaho, e leng compost. Le ho lema dijalo ka ho fapanyetsana ha tsona, e leng crop rotation. Hape ke tla qoba ho lema haholo ho thibela ho senya mobu le ho phahamisa bophelo ba ona.

Ke ka kopa thuso ya tjhelete, bakeng sa ho reka peo, manyolo kapa disebediswa tsa temo. Ke ka tlatsa le diforomo tse fanwang ke lefapha. Kafa le moralo wa kgwebo ho bontsha hore ke ikemiseditse. Le hore ke tla sebedisa tjhelete ka boikarabelo.

Ke ka reka disebediswa tsa motheo tse kang, mehoma ya dikgomo, diharaka, le pompo ya metsi. Ha kgwebo e se e hodile, ke tla qetella ka ho reka metjhini e meholo e kang , sa peo le motjhini wa ho nosetsa.

Ke mo hlalosetsa hore dipeo di bolokwe sebakeng se omelletseng. Se phodileng, ebile se senang mongobo o mongata. Hobane mongobo o baka hlobo le ho senyeha ha dipeo. Dipeo di lokela ho behwa ka mekotleng e sa keneng moya, kapa ng dibotlolong tse tiiseditsweng hantle. Ho boetse ho le molemo ho di beha hodima diboto kapa di-shelf-o, e seng fatshe ho qoba ho kopana le mongobo kapa di tshenya tse kang di tweba. Qetellong ke mo ke mo eletsa ho hlahloba dipeo kgafetsa, ho ngola letsatsi leo a di bolokileng ka lona. Hore a tle a di sebedise pele di senyeha.

Letlalo la diphoofolo le bohlokwa hobane le ka sebediswa ho etsa dihlahiswa tse boleng bo phahameng. Ka lona o ka etsa dieta, mekotla, marapo, le diboloko tsa mehala kapa dibuka.

Ho ya ka dipatlisiso, metjha le mesebetsi e latelang ke ena. Ya pele ke ho kuta nku. Ho bokella boya ka mokgwa o hlokolosi. Ya bobedi, ho hlwekisa boya. Ho tlosa ditshila, mafura le lerwele. Ya boraro, ho olota boya. Ho otlolla le ho lekalekana boya hore e be thapo e le nngwe. Ya bone ho roka boya. Ho fetola boya bo olotsweng hore e be kgwele. Ya bo hlano, ho loha ho loha kapa ho roka. Ho fetola kgwele hore e be lesea. Ya botshelela, ke ho phehela. Mme hona ke ho ntlafatsa lesela hore le be bonolo le be boreledi, le be mofuthu, le lokele diaparo.